Tjhe, ha ke e mong batho ba kgahlanong le ho patala tjhelete eo letsatsi le letsatsi.

Ho latela maemo a theko matsatsing ana ya mafura ho betere ho palama tekesi ho ya mosebetsing.

Ho hlophisa theko e ya mafura a nyolohang e theoha ka mehla le matsatsi ke hlophisitse ka hore kgwedi le kgwedi ke bana le ditjhelete e ke behelang thoko e ke tla tsebang hore ha ho hlaha mathata tjena ke sebedisa yona hape ebile ke kgaotse le ho sebedisa koloi letsatsi le leng le leng kapa ha ho sa hlokahale.

Hangata ha o nka leeto la le tsela e telele o ya ke atisa ho reka dintho pele ke nka leeto ke ema hang feela ha ke tshela petrol kapa ke ya ntlwaneng.

Ke ka kgalema motho oo a thonake lekgapetla leo la panana hobane o fumane tekesi ena e hlwekileng mme hape ketso eo ya hae e ka etsa hore mokganni a fetole maikutlo ebe motho ya katang kapa hona ketso eo e ka etsa mokganni a re theole tekesing ya hae. Ha se tsela e ntle ya hore ha o fumana tekesi e hlwekile o fihla o e fedimaka o etswa bohlaswa.

Dibese di ntse di hlokeha haholoholo mafung. Ke hona moo batho ba tlang ka bongata ha se hangata batho ba tla ka dikoloi tsa bona kapa hona ditekesi. So dibese di sebetsa haholo mafung ntse di hlokeha haholo holo le ho ya mosebetsing. Dibese ntse di hlokeha hobane bese ha e ture ho tshwana le koloi kapa hona ho kalama tekesi.

Ke hopola queue marshal wa rona mona tulong ya rona ya Van town wa taxi association ya Orange Farm.

Tikete ena ya Limpopo leeto la hao e tlaba di-kilometer-a tse hundred and twenty ha o fihla hoseng bese ya pele ke ya five ya bobedi ke ya motshehare ka twelve ya ho qetela ke ya eight bosiu. Ha o fihla hoseng beseng ya hao thoto tsa hao kaofela di tla kenya ka luggage-ng mo dulang teng beseng wena hara bese o kena feela ka mokotla wa hao le dijo ha o kena monyako o bontsha mokganni wa bese tikete ena ya hao.

Ho latella maemo a boshodu bo phahameng ba hijacking ke ke ke ka ema ke ka feta fela motho empa se nka se etsang hore ke ka founela seponesa kapa hona ho founela batho ba ba thusang. Batho ba stucki-leng ka dikoloi hara ditsela moo ho ema teng nkeke ka ema hobaneng ha o sale safe hore motho a ka ema a thuse motho e mong tseleng ya stuck-ileng.

Hangata ka nako ya phomolo batho ba bangata ba nka maeto ya mahae a bona jwale le di tseleng moo o ka fumana traffic e le ngata hape se seng ka nako ya phomolo. Batho ba ipolaisa tahi haholo ebile ba kganna dikoloi ba tauwe ba sa nka kelohloko kapa hona batho hangata ba nka maeto ba a sa isa koloi tsa ona di-service-ng hore maemo a koloi a lo lekolwa pele motho a ka kena mmileng ho nka leeto Koloi o fumana e sebeditse selemo kaofela ha o fitlha nako ya phomolo. Motho a ba sa nka koloi feela, a kena mmeleng a sa isa tekong hore e lo lekolwa hore e maemong a nepahetseng.

Hangata mokganni o tlo a ena le lebaka la hore hobaneng a sa batle ho kalamisa batho ba baholo. Jwale ke ka sitwa ho mo qobelletse kapa mo fa mabaka hore a etse seo a sa dumellane ka sona. Hangata o ka fumana e le hore ke molao wa khampani ya bese o reng kapa ho ya ka monga dibese, O re batho ba baholo ba se ke ba palama bese. Ke ka sitwa ho buisana le ena ho latela mabaka ao.